Ntate kapa mme, kea leboha hore o kene bankeng kajeno ho tla etsa kopo ya karete ya sekoloto. Empa ha re hlahlobile dintlha tsa hao tsa ditjhelete, ho bonahala hore lebitso la hao ha le hantle ha jwale. Sena se bolela hore credit record kapa yona credit score ya hao e bontsha hore banka e ke ke ya o fa karete ya sekoloto ka hona nakong ena.

Ee, ka matsatsi a mang karete ya sekoloto ke ntho e re santse re e hloka, ho ba ho ko etsa hale hore ha re ha kgwedi tjhelete e se be teng, mme le dijo le tsona di fele. Jwale karete ena ya sekoloto e be ba yona e tla thusang hore ho kgone ho fumantshahala dijo ka tlung. Se re tla se etsa hore re kgonne hore re boloke ka re tsebe ke ho lema mahlo a nnete ka mokitlane wa rona, re shebe hore re kolota bokae, re lefa bokae, le hore na ho bile le ditlamorao tse feng. Re qale ho lefa karete ena ka tieho, re se ke ra sebedisa hape ntle le lebaka le hlakileng la bohlokwa.

Dumelang, ke ne ke etsa kopo ya karete ya ho reka ka sekoloto empa ha ke etela lekala, ba mpolelletse hore lebitso la ka le lebe, ke kopa thuso ya ho utlwisisa hore le mpolelle bothata bo ka sehlohong ke bofe ka lebitso la ka. Na ke dikoloto tse fe tse sa lefuwang, na le mpha copy ya record ya ka ya mokitlane, ke tsebe ho bona hore le nna ke kolota jwang. Ho na le ditsela tse feng hape tseo di ka di etsang ho tla ntlafatsa lebitso la ka ka lona ke tsebe ho fumana karete.

Re na le ditjeho tse ntseng di eketseha haholoholo tsa letsatsi le letsatsi, ke motlakase, ke dijo le ditlhoko tse potlakang. Ho ba le tekanyetso e phahameng, ho tla re fa monyetla wa ho sebetsana le maemo a tshohanyetso, re sa tshoseha kapa re se na budget ya ona. Ha re sebedisa karete ka bohlale, re ka eketsa lebitso la rona la mokitlane, ha tekanyetso e phahame, empa re sa e sebedise haholo, e bontsha hore re ba ikarabellang le ba tshepahalang ho banka.

Haeba o nahana ho bula karete ya sekoloto, ke nahana hore ke mohopolo o ka bang molemo haholo ha fela o e sebedisa ka boikarabelo. E ka o thusa maemong a tshohanyetso, e theha le lebitso la hao le letle la mekitlane kapa yona credit score, e ka o fa monyetla wa ho reka dilo tse kgolo ka ho lefa hanyane hanyane, hape e ka o fa molemo o eketsehileng.

Ke kopa ho buisana le lefapha le okametseng dikopo tsa dikarete tsa sekoloto. Ke ne ke ngodisitse ho bula account ya karete ya sekoloto dibeke tse pedi tse fitileng, empa ha ke so utlwe mohala ho hlaya ho lona hore na account ya ka e tsamayang jwang. Na le fumane kopo ya ka hantle, na ho na le ditokomane kapa dintlha tse ntseng di hlokahala, na ke hloka ho ema nako e kae pele ho fihlella le fumana sephetho se nepahetseng.

O tlameha ho ya mabenkeleng a manyenyane, a diaparo kapa a tsona tsa technology, a bule di-account moo mohlomong bona ha bana molao o reng ha ba tlameha ho bulela batho ba senang dikoloto di-account, mme a qale moo ho bokelletsa a bokeletse ka tsa hae tsa mokitlane ho fihlella mokitlane wa hae o le hodimo moo o ka kgonang hore a lo kadima dibankeng tse kgolo. Hape a ka ya bankeng e ngwe e senang ona molao oo wa hore motho ha a so ka a bula account a ka se kgone ho fumantsheha tjhelete.

Ke hobane batho ba kgolang tjhelete e nyane, ba tlameha hore ba reke dijo, ba hlokomele malapa a bona, ba shebe hore ba ya ka eng mosebetsing. Jwale banka ha e ka ba dumella hore ba be le dikarata tsa sekoloto, ditefo tsa dikarata tseo ha ba tlo kgona ho di patala hobane ba sentse ba na le dikoloto tse ngata tse ba tlamehang hore ba di patale.

E leng lengolo la mosebetsi e leng payslip haholoholo ka dikgwedi tse tharo tse fitileng, a tlise statement sa banka sa dikgwedi tse tharo kapa tse tsheletseng, a tlise le ID kapa bopaki ba address.